Ke motshameko efe e ka tshamekiwang ke batho ba ba tshelang ka bogole? Metshameko yotlhe e e tshamekiwang ke batho go ba ba ntseng sentle le yone e kgona go tshamekiwa ke batho ba ba tshelang ka bogole, ga e tlhophe.

Itse go itekanela mo mebeleng ka ntlha ya ge e le ba dira metshameko e e rileng. Go na le metshameko e mengwe ge o sa itekanela a nkitla o kgona go dira diphadisano le ba bangwe. Metshameko e re tshwanetseng go e tshameka go netefatsa gore re itekanetse ka dinako tsotlhe ke metshameko ya go tshwana le kgwele ya dinao, kgwele ya diatla, metshameko ya menagano, go tlola ga kgati. Metshameko e e dirang gore o nagane, e e dirang gore o o ketle mmele go netefatsa gore a o itekanetse.

Nna ke ithatela motshameko wa kgwele ya dinao, and-e tiragalo e nka sekeng ka e lebala ke tiragalo e kileng ya diragala ko Matlosane stadium re ile go tshameka kgwele ya dinao ka leeto la sekolo. Re fitlhile ko Matlosane, ne e le la ntlha ke thopa sefoka, na e le la ntlha e le nna lebaka la gore goreng setlhopha se kgonne go thopa sefoka. Ke tiragalo e e leng gore ke e ratile ebile nka sekeng ka e lebala, ebile ke motlotlo ka yona gobane e beile leina la ka mo mankalakaleng.

Motshameko wa go tlola magala, go tlola magala a se tshameka kgati? Motshameko wa go tlola magala go tshamekiwa ka thari le batshameki ba le bararo. Ba babedi ba tshwara thari, o le mongwe o tsena fa gare o a tlola, ba le ba dikolosa thari yaana ba re ke go tlola magala, go tlola magala.

Ee, ka tsela e ke itseng ka yona setlhopha sa cricket-e tsa Aforika Borwa di dira dikgaisano tse di makatsang mo ditšhabatšhabeng ke nngwe setlhopha sa cricket-e sa lefatshe di-Proteas-e se phela se le mo phadisanong ya marematlou, ya boleng e dira gore motshameko o be monate ebile e a phadisana e lwela lefatshe.

Go batlega mogala wa letheka, data le inthanete, gore o tle o tshameke metshameko ya mo internet-eng. And-e motshameko o nna ke o itseng o ke o ratang go o tshameka ebile o tumile mo inthaneteng ke wa e-sports ba re ke FIFA twenty twenty-one.